Mina eka minongonoko leyiwana yi nga va yi tisiwile ndzi vona leswaku yi kota ku va yi pfuna vanhu leswaku vatirha hi matimba naswona va endla ntirho wa vona va wu heta hi xinkarhana lexi ntsongo.

Swi pfuna leswaku u kota ku tiva ku ri tihomu tin'wanyana leta so tihomu ta nyama ntsena kambe letin'wanyana i ta va ku va tiva ti ku kumela meleke.

Lexi ndzi xi vonaka xi nga ta tisa ku antswisiwa eka ku va va karhi va ti kuma va ri ku tirheni hileswaku ku tisiwa kumbe ku akiwa ndhawu leyo tshamela kona loko u tirhile nkarhi nyana leswaku u ta hunguteka ku hisa.

Vurimi byi hoxa xandla hikuva ku va ku va ku tisiwa vanhu vo tala lava nga ta va va ka ta tirha eka vurimi lava a va kumekaka va nga ta va u nga ri na mintirho swi ta va swi va endlela mitirho yo tala tanihi ku hambanahambana ka wona.

Nhlamulo ya mina eka vaxavisi lava va xavisaka emugangeni ku nga van'wamapurasi i ku va va nga va nga tlakusa hi e nxavo wa vona hikuva va ta kota ku kuma vanhu vo tala lava va nga ta va xavela lava va nga ta ka va nga ha yi eku xaveni exitolo kambe va ya ku xaveni eka vona van'wamapurasi.

Hi leswaku yi nga hatliseli ku bola loko yi ta kumeka yi tshamile masiku mo tala.

I ku va ku cheletiwa swimilani hi nkarhi naswona swi nyikiwa manyoro ya siku na siku leswaku swi ta kula swi ri hi ku hatlisa swi tlhela swi kula swi ri tiyile hi ku va ku tirhisiwa a manyoro.

Vurimi byi nga pfuna mindyangu yo tala hi ku hambanahambana ka wona eka ku karhateka ka swa timali hikuva vurimi byi kota ka ku tisa mali yo tala loko u hetile ku tshovela naswona loko u sungula ku xavisa swilo leswi u nga ta va u swi tshovelini mayelana na matamatisi ti-banana.

Ku hambana eka xikarhi ka mbuti na nyimpfu i ku va mbuti a yi swi koti ku tumbuluxa swiambalo hi dzovo ra yona kambe nyimpfu ya swi kota ku va yi kuma swiambalo hi dzovo ra yona mayelana na timpahla hi ku hambanahambana ku fana na swikipa.

Hi ku twisisa ka mina i vurimi byo lava dyambu ku va vurimi byi kota ku ya mahlweni kumbe byi kota ku va byi humelerisa swo karhi.

Ndza pfumela i ku va vurimi i byona lebyiwa byi fambisaka mayelana na nxavo wa swakudya hikuva loko vurimi ku ri na va ku ri na ku va mati ma nga ri kona kumbe mpfula yi kala swi endla leswaku vurimi byi tikiseliwa eka ku va varima swakudya swa vona leswi swi nga ta lava mali yo tala naswona swi endla leswaku nxavo na wona wu tlakuka eka mali ya vona.

Ndzi nga hlawula ku tirhisa muchini ku tshovela leswiwa ndzi nga ta va ndzi swi rimile hikuva ku va u tirhisa muchini swi endla leswaku ntirho u hatlisa wu hela hi xihatla naswona u va u nga tirhisanga matimba ya wena ku va u tshovela.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ku fanele ku va na tilori to tala leti ti tisaka swakudya exikolweni hi ku hambanahambana naswona ti tisa na matsavu ya wo kona ku nga va ku ri maapula ku nga va ku ri tibanana leswaku loko vana va xikolo va phaka swakudya va fanele va teka banana yin'we ku va va ta kuma ku hlayiseka eka rihanyo ra vona na ku va va phameriwa swakudya swo tala ku va va va kumeka ku vadya va xurha.

A ndzi ta kombela ku tiva eka mutsundzuxi wa mina hikuva a ndzi pfuna eka ku tirhisa bangi ku va ndzi ndzi kurisa swifuwo swa mina ndzi nga va ndzi endlisa ku yini ku va ndzi kota ku tirhisa mbewu leyiwa.

Mfumo wu endla leswaku ku va na maphepha lama ma nga ta tsariwa ya leswaku u lo ku averiweni ka misava ku ri swi ta tiveka ku ri laniwa hi le ka mani naswona ku xaviweni.

Ndzi vona swi dlaya mintirho ya vanhu hikuva loko ku ri na switirhisiwa leswi swo tshovela swi endla ku ri vatirhi va nga ha tali naswona vatirhi va nge he kumi ku hola ka mali.

Va le mapurasini va fanele va hlambisa titeretere ta vona endzhaku ka loko va ta va va titirhisini leswi swi endla leswaku ti tiretere ta vona ti tshama tibasile nakona ti nga kumeki ti rhosa hikuva ti ri na thyaka.

Vurimi byi endla leswaku ku va na vanhu vo tala lava nga ta kumeka va rima naswona byi endla leswaku ku va ku hunguteka vukhamba ku tlhela ku kumeka mintirho laha Afrika-Dzonga yi nga ta va yi va na tlakuso wa ku va ku ve vana vatirhi vo tala.

Tindlela leti nga ta va ti averiwa eka van'wamapurasi lavatsongo hileswaku a va kumeki va xava manyoro lama ya nga ta va pfuna ku va va kurisa swimilani swa vona hi xihatla leswaku va ta hatlisa va xavisa nakona va ta kuma mali hi xihatla na ku va va cheleta swimilana swa vona hi nkarhi.

I ku va i ti pfulela xiphaza xa wena lexi u nga ta xavisa swilo swo hambanahambana laha swi nga ta hunguta ku vanhu va nga emadorobeni kambe va swi ti kumela swona e kwala makaya u kota ku xava naswona swi endla leswaku u kota ku kuma mali.

Ndzi titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva ndzi kumekile ndzi tirhise mali yo tala ku va ndzi xava swibyariwa na manyoro laha ni nga ka ni nga kumanga mbuyelo wa mina lowu a ndzi hlekete wona ndzi titwa ndzi tsanile swinene hikuva ku va ku onhakile leswi a ndzi swi anakanyile eka ku switumbuluxaka endzhaku ka loko ndzi ta kuma mbuyelo kambe mbuyelo wa mina wu vile ehansi swinene.

Ndzi nga antswisa hileswaku ndzi va tisela muchini wo tshovela hi wona na muchini wo tirha hikuva va ta kota ku va tirha va nga ri ku tweni ka ku vava naswona va endla ku leswaku ntirho wa vona wu ta hatlisa wu hela.

Ndzi nga kambisisa maxelo ya masiku hinkwawo naswona ndzi kambisisa nakambe ku ri mati ma kona na ndzi tlhela ndzi lava ku ta tiva ku manyoro ya kumeka ekusuhani ke.

Swi khumba hikuva ku ve na ku cinca kumbe ku hambanahambana ya misava na loko ku nga ha ta fana misava leya khale.

Ndzi nga rhurhela eka muxaka lowu ku nga tshameki ku karhi ku yisa tanihi maxelo laha ku kumekaka mpfula hi xitalo leswaku hi ta kumeka hi thle hi kota ku va hi rima.

Hi tolovele ku byala muroho ya swiluva leyi u nga ta tlhela u kota ku yi kandzela loko hi lava ku dya hi tlhela hi byala miroho ya tinyawa.

Ndzi vona swi nga ri na xandla eka ku cinca maxelo ya masiku lama hikuva maxelo ya tikumeka ya karhi mati cincela.

Swi dlaya swi byariwa hikuva swi swilo himetela swi endla leswaku swi nga ha koti ku kula swi ya mahlweni na ku va swi endla leswaku swi hatlisa ku bola loko swa ha ri ku byaliweni.

Mfumo wu nga kumeka wu va borhela mati u tlhela wu endla na finance leyi nga ta endla leswaku ri tihomu kumbe timbuti ti nga kumeki ti va nghenela evurimini bya vona ku va ku dyiwa swimilana.

Ndzi ehleketa leswaku a swi lulamanga hikuva vatirhi lava va tirhaka ka ku rima vatirha hi kuvava va tirha swinene nakona va fanele ku kuma mali yo antswa leswaku va ta hlayisa mindyangu ya vona.

Ku twisisa ka mina ka ku averiwa ka misava swi endla leswaku na mina ndzi va na ndhawu ya mina leyi ndzi nga ta kota ku endla leswi ndzi swi lavaka.

I ku va ku kumeka manyoro lama yi nga ta va ya siyiwile hi tihomu ku loko tihomu ti heta ku siya thyaka ra tona a endzhaku ka loko ti dyile hi loko ku tata tekiwa manyoro lama nga ta tirhisiwa eka swimilana ku ri swi ta hatlisa swi kula.

Swiphiqo leswi va langutaneke na swona i swiphiqo swa mati laha va va va ku va kumaka mati eku tikiseriweni.

Magoza lama a ndzi ta ma teka hi lama ya ku va ndzi kumeka ndzi karhi ndzi biyelela ndhawu ya mina naswona ndzi chela fence leyi va ka yi nga ta va yi ri na gezi ku va chavisela lava nga ta yiva.

Ta ku tlakuka ka mbewu swi hoxa leswaku na vona varimi va tikiseleka hikuva va kuma nxavo wu ri henhla swinene naswona swi endla leswaku na vona va ya kumeka va xavisa hi mali leyo tala swinene.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku va loko u ri wa mapurasi u va u kumeka u ri na insurance hikuva yi pfuneta loko switirhi swa wena swi onhakile kumbe loko swi ta kumeka swi yiviwile ku va yi ku pfuna ku ku ku lunghisela na ku ku kumela swin'wana.

Mina a ndzi ta vona swi fanerile ku ya ndzi ya vika emaphoriseni ndzi va tivisa hi ku va ndzi yiveriwile.

Swirho leswikulu swa Afrika-Dzonga leswi rhumeriwaka ematikweni mambe i nsuku leyi va yi celaka emugodini.

Mbuyelo wa ma tikhemikhali i ku va ku tirhisiwa naswona swi endla leswaku ximilana leswi u swi byaleke swi hatlisa ku ku ku kula.

Ina spekboom xi kumeka eka tindhawu to fana na le makhwatini laha ku nga tala swiharhi kona.

Ntlhontlho leyi ni yi vonaka ya ku hlayisa xirhapa i ku va ku vitaniwa vanhu kumbe ku thoriwa vanhu leswaku va ta hlayisa ndhawu liya naswona va tshama va karhi va yi basisa.

Ndlela ya khale yo senga masi a ku ri munhu a ya na xinkomichana kumbe xibaketani laha a nga ta fika a kuma ivi le a tshama hansi a yi senga hi mavoko ya yena.

Mbuyelo wa kona i wa leswaku swi endla ku ri swimilana swi hatlisa ku kula.

Swi dlaya hikuva swi hunguta leswaku tihlampfi ti nga ha tali enambyeni naswona swi endla leswaku ti xavisiwa hi mali yo tala swinene.

Ndzi ta laniwa ndzi ta tivisa hileswaku ndzi lava ku sungula ku xavisa swimilana swa mina leswi swi nga ta tisa mbuyelo lowukulu eka n'wina vaxavi laha mi nga ta kumeka na n'wina swi mi vuyisela mbuyelo wo vonaka swinene.

Mpfuno wa kona i wa leswaku loko ku tshuka ku va ni swin'wanyana leswi nga ta humelela swi endlaka ku leswaku u ta kota ku ya u ya tshama kona.

Maxelo ma onha hi ndlela leyo loko ko tshuka ku ve na dyambu lero hisa swinene swi endla leswaku swimilana swi vaviseka na ku va swi nga koti ku mila kambe ku pfuneta ka kona hi loko ku ri na mpfula leyi yi tisaka mati eka swimilana.

Mina a ndzi ta tirhisa marimelo ya ndhavuko hileswaku marimelo ya ndhavuko a ya lavi ntirho wo tala naswona a ya lavi mali ku va u tirhisa wona ku va u rima swimilana.

A nga hlela hikuva xo sungula u fanekele a tiva leswaku a fanekele a va a ri na mati yo swimilana a tshama a ri na manyoro lama ya nga ta kota ku kurisa swimilana na ku va a ri na mbewu yo tala ku va a kota ku yisa vurimi bya yena emahlweni.

Va pfuneka hikuva va kota ku tiva hi ta vurimi va ha ri exikolweni naswona va ta kota ku tiva leswaku vurimi byi na nkoka ku fikela kwihi.

Mbuyelo wo tiyisa mavoko hileswaku swi pfuna na wena murimi ku va u endla ntirho wa wena hi ku hetiseka naswona hi ku tshembeka.

Rihanyo ra vatirhi ri hlayisiwa hi ku va va va kumeka va ri karhi va dya matsavu lama va hlayisaka miri wa vona.

A ndzi ta tsakela ku swi endla emadorobeni laha ku nga ri ndhawu leyo saseka swinene laha swilo swo tala swi kumekaka kona.

Minongonoko leyi kongomisiweke eka nsirhelelo wa swakudya hileswaku va swakudya swi ri swa matsavu leswi swi akaka swinene.

Wu pfuna hileswaku wu hunguta nxavo wo tala swinene wa swakudya kambe wu va wu kumeka wu tshama wu ri na swakudya.

Ntshikelelo wa kona i wa leswaku loko u lava ku xava swimilani a swi kumeki hi ku olova hikuva ndhawu yi va yi kumeka yi ri kule kumbe emadorobeni ku va ku ri kule.

Xipinichi xa tsemeleriwa loko xi heta ku tsemeleriwa xi cheriwa epotweni laha ku nga na mati yo hisa laha ku nga ku swekiweni ivi lexi cheriwa na munyu endzhaku ka leswo ku va ku hundzuluxeliwa ku ringana nkarhi wo karhi.

Ndzi nga hi ndlela leyo tisa leswaku xa mina xa polichi xi nga kota ku tshama masiku xa ha xayina swinene.

Xi tlanga xiphemu xo tisa swakudya kumbe ku mirisa swakudya leswi swi nga ta pfuna lava nga le kusuhani ku va ku xaviwa swakudya.

Mintlhontlho leyi va ka na yona hileswaku va tiko ra hina ri kumeka ri ri ni swakudya leswi matiko mambe ma swi pfumalaka.

Dyambu ri pfuna hikuva ri tisa layiti leri ri khanyaka eka swimilani laha swimilani swi lavaku dyambu ra siku na siku.

Vafanele vafafarita va kota ku chavisa swi nga ta onha swa vona.

Ku na tinxaka to tani hi ti byariwa hi u lava ku byala timanga ta wena.

Vadyuhari va nga tala leti ti nga ta va pfuneta ku va va tikuma va.

Nkarhi nkarhi wa ximumu laha vanhu kotaka ku ri swona ku ku mpfula yo tala swinene lawa.

Vo ta ni ta mi nga na rona vekeriwa laha pfuniwa ntlimbo lowu wona.

Swiphiqo leswi va nga na swona i swa ku loko va hetile ku rima va tlhela va langutela na swimilana swa vona hikuva swi nga onhaka.

Mina ndzi vona swi nga va loko va ri karhi va nga va na khombo va biwa hi ri dumo.

Mina ndzi vanga swilo swo tala

Vurimi ku va byi tekeriwa enhlokweni hi byona bya hina.

I ntirho wa ku va u karhi u tshovela vo tala va faneleke ku Khaya.

I ku va munhu a ri na mati yo tala a ta kota ku va ma ri karhi ma cheleta.

Ndzi nga antswisa hi yo hunguta ku va vanhu va ta ko

Dzovo ri endliwa kan'we laha ri nga ha kumeka ri nga ha endliwi leswaku ri tiya.

Mina ndzi vona swi fambisa switirhisiwa hikuva loko onhakile pfuna.

Mina ndzi vona nyika va ri hansi ka swipimelo leswi va nga lavaki swona.

Ku cincacinca swibyariwa swi endla leswaku u va ni manyoro mo hambanahambana.

Ni lulamisa hi ndlela leyo yo loko ndzi lava ku byala ndzi faneleke ndzi chela mati ndzi tshika ndhawu yi tsakama ni misava.

Ina, ku ni milawu kumbe swiletelo leswi swi pfunaka swinene ku va munhu a tiva hi ta mabyalelo.

Leswi u faneleke ku swi endla u faneleke ku tisa tihomu leswaku ti ta dyela leswi swi nga ta va swi salela, endzhaku ka loko u ta pfuxa misava ya wena leswaku u ta byala nakambe.

Ndzi nga ringetela hi ndlela leyo yo ndzi tikuma ndzi ri karhi ndzi borha mati lama ya nga ta ndzi pfuna ku cheleta.

Yi khumba hi ndlela leyo yo u nge byali matamatisi ku karhi ku ri ni xirhami, ma nge kumeki ya mila.

Leswi vatirhi va faneleke ku swi endla i ku va va fika entirhweni hi nkarhi naswona va faneleke ku cheka swimilana ku va va swi nyika mati nkarhi na nkarhi.

Milawu ya vurimi hileswaku loko u heta ku tshovela u faneleke u xavisela va maakatiko na va le makete.

Vutomi bya swibyariwa swi khumba hi ndlela leyo loko u ri ni swibyariwa leswintsongo ni mali ya kona yi va yi ri yitsongo.

A nga tiyisisa hi ndlela yeleyo yo faneleke a va ngetelela eka muholo wa vona leswaku va ta tirha hi matimba, naswona a kumeka a ri ku ri hloniphiweni.

Mina ndzi vona va hola mali leyintsongo swinene hikuva a va koti ku fikelela leswi va swi lavaka.

Mina ndzi vona ku ri miehleketo ya kahle yo hlengeleta mati lama ma nga ta ndzi pfuna ku va ndzi byala swimilana swa mina.

Vuhlayisi bya kona i ku va munhu a va a kumeka a ri ku tihlayiseni.

Hi swihi swibyariwa kumbe swifuwo leswi faneleke eka nxavelo na misava.

Teka xiboho xa leswaku purasi ra wena ri fuwiwa.

Hi xihi xitirhisiwa xo durha swinene lexi lavekaka.

Ku hlayisa swakudya swi pfuna leswaku ni siku ra mundzuku loko o kumeka a nga ri na swakudya u ta kota ku ya dya leswi a wu swi hlayisile.

Xana vurimi lebyi khomeleke varimi.

Masiku yo byala lawa ya nga ngheneke.

Hi wihi ntirho lowu olovaka lero vana va nga pfuneteka.

U nyikiwile nsimu hi kokwana wa wena loko kokwana wa wena a tirhisa ehansi ka wena u ta lava wena u ya yi fambisa.

Xana hi kwihi kwihi ku hisiwa freezer i yini naswona hi ku nkoka.

Xana ku durha ka vatirhi va le mapurasini ku tlakukile emalembeni.

Hiyi n'hweti leyi fungaka ku sungula ka nguva ya byala eAfrika-Dzonga ?

Hi tihi tindlela leti u nga ti tirhisaka.

Xana ku ku cinca ka minxavo ku khumba njhani nseketano.

Xana misava leyi hanyake kahle na swakudya swa ximilani swo tlanga xiave xihi?

Xana varimi va nga kunguhata njhani xo famba ?

Xana ndzi nga hlawula njhani swa byala kumbe swifuwo.

Xana swi lawula njhani switsotswana hi nguva yo byala.

Hi xi to lexi nga xi nyikaka va miri.

Mina ndzi nga hlayisa mati hikuva ndzi tshama ndzi ri na mati lama ndzi chelaka kona loko ndzi ri na mati yo tala.

Nhlamulo ya mina i ya ku va mati ndzi ti kumekela ndzi karhi ndzi ma hlayisa.

I swakudya leswi nga le mathinini laha swi kumekaka swi hlayisekile.

Xana ku kumeka ka vatirhi swi khumba njhani ?

Xana u nga endla yini loko mpfula yi na ehansi ku tlula lebyi a swi languteriwile.

Xana ndzi nga swi papalata njhani ku lwisana na swa ndlala?

Xana maendlelo lawa ya antswisaka ya nga pfuneta njhani?

Xana ku durha ka mafurha swi ma durha njhani?

Masiku yo byala ya hambana njhani exikarhi ka swibyariwa?

U na vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra wena xana a wu ta swi sivela njhani?

Malume u fuwile tihomu ni hi mbuti ta yena a nga.

Loko a wu ri murimi xana masiku ya wena yo byala a ya ku khome njhani ?